Ke tseba motshwantshi ya neng a rata ho penta, o ile a qala ho rekisa mesebetsi ya hae ka internet le dimmarakeng tsa matsoho. Jwale o se a na le gallery ya hae mme o phela ka ho penta.

Ha re ya hae, re notlela disebediswa ka hara ntlo ya polokelo e notlwetseng. Re boetse re dikwaleha ka dikwaleho tse thata, ho di patela mashodu. Ka dinako tse ding re kopa mapolasi a haufi le rona ho sheba ha re le siyo.

Dipapadi dithusa ho ntlafatsa tsebo ya bophelo ka ho ruta tshebedisano, ho sebetsa mmoho le ba bang, ho finyella sepheho se le seng, ho matlafatsa boetapele, ho tataisa ba bang le ho etsa diqeto tsa bohlokwa. Ho ruta boitlamo, ho itshwarella ho seo o se qadile ho fihlela qetellong, ho matlafatsa mamello, ho sebetsana le ho hlola mathata le dikotsi, ho ruta boikarabelo, ho amohela diphoso le ho ithuta ho tsona. Ho ntlafatsa puisano, ho buisana ka tsela e hlakileng le e nepahetseng le ba bang, ho matlafatsa boitshepo, ho itshepa le bokgoni ba hao, ho ruta taolo ya nako. Ho matlafatsa boitswaro, ho ruta ho hlompha, ho nka batho ba bang ka tlhompho ho sa natswe diphapang.

Mekgatlo ya dipapadi e bohlokwa haholo hobane di kopanya batho, di matlafatsa boikgohomoso ba setjhaba, di susumetsa tswelopele ya sebaka, di ruta botho bo botle, di ntlafatsang bophelo bo botle.

Ha ke utlwa ka ntwa, ke ile ka ya ho emisa ntwa, ka bitsa tshuso ha ho hlokahala, ka nka mabitso, ka tlaleha ho hlooho ya sekolo, ka etsa dipatlisiso, fana ka dikotlo, ka buisana le batswadi ebile ka ruta ka kgotso. Ka ba jwetswa hore bahlankana ena ha se tsela e ntle ya ho lokisa ditaba.

Ho fumana tjhelete ya mmuso bakeng sa dipapadi, batho ba lokela ho sheba dikahare tsa tjhelete tsa mmuso. Lefapha la Dipapadi le Boithabiso hangata la phatlalatsa dikahare tsa ditjhelete tse fumanehang, fumana diforomo tsa kopo, diforomo di ka fumaneha websit-eng ya lefapha kapa di ofising tsa bona. Tlatsa diforomo ka nepo, romela dikopo ka nako, latela mokgwa wa ho kopo, ikopanye le lefapha.

Ka pono ya ka, ha ke nahane hore ditebello tsohle di ile tsa phethahala ka botlalo, e hlile ho bile le mesebetsi e mengata e ile ya thehwa nakong ya ketsahalo ka boyona, haholoholo di-industry-ing tsa ka ho bohahlaudi le tsa ditshebeletso. Borakgwebo ba banyane ba bang ba ile ba una molemo ka ho fana ka thepa le ditshebeletso ho bahahlaudi le ho ba hlophisi ba ketsahalo. Le ha hole jwalo, molemong wa nako e telele diphetoho tse neng di lebelletswe ha di a ka tsa fihlellwa ka botlalo. Mesebetsi e mengata e thehilweng e ne e le ya nakwana, mme borakgwebo ba banyane ba bangata ba ile ba thatafallwa ho ntshetsa pele dikgwebo tsa bona ka mora mohope.

Mefutafuta dipapading e bohlokwa hobane, e matlafatsa boleng le boqapi bo phahamisa tekatekano le toka, ho hohela batjhabela ba bangata, ho theha setjhaba se momahaneng, ho ruta dithuto tsa bohlokwa tsa bophelo, ho emela setjhaba ka botlalo, ho qoba dikgang le ho sa dumellane.

Dumelang batswadi ba ratehang, re na le bothata bo bonyane sekolong, ba hore bana ba rona ha ba na dibolo tse lekaneng tsa ho bapala ka mora hora tsa sekolo. Ke hlokometse hore bana ba bangata ba dula fela kapa ba bapala ka dintho tse seng tsa dipapadi, hobane ha hona dibolo tse lekaneng bakeng sa bohle, sena se ka ama boiketlo ba bona, tshebedisano ya bona, e sita le ho ikwetlisa ha bona. Ke dumela hore ho ba le disebediswa tse lekaneng tsa ho bapala ho ka ntlafatsa haholo boiphihlelo ba bona ka mora sekolo. Ke ne ke nahana hore re ka sebedisana mmoho ho rarolla bothata bona.